Ditlhwatlhwa tse di kwa godimo tsa tshedimosetso di ka kgoreletsa go thapiwa ka go fokotsa phitlhelelo ya ditšhono tsa ditiro, go fokotsa bokgoni jwa digital-e le go tlholela bagwebi dikgwetlho. Seno se ka gakatsa go sa lekalekane ga loago le ikonomi, go dira gore tshedimosetso e nne e e rekegang go ka thusa batho go fitlhelela ditšhono tsa ditiro, go nna le bokgoni le go tsaya karolo mo ikonoming, mme seno se ka fokotsa botlhokatiro.

Ke reka tshedimosetso ya inthanete e e ntetlelelang go bona sengwe le sengwe, mme e ntshenyetsa diranta di le masome a mane le bosupa beke le beke.

Ke rekile tshedimosetso e e jang diranta di le makgolo a mabedi ka kgwedi. Fa o reka tshedimosetso sekaseka mekgwa ya gago ya tiriso, tlhopha thulaganyo e e nang le tshedimosetso e e lekaneng, mme o tlhole dipaka tsa go dira le dipapatso go bona thulaganyo e e tshwanelang ditlhoko tsa gago le tekanyetso kabo.

Tshedimosetso e e senang selekanyo e ke e bonang kwa bokgutlong jwa kgwedi nngwe le nngwe.

Thekenoloji ya five G e tla fetola tiriso ya tshedimosetso e e senang megala ka lobelo le le bonako le go diega go go kwa tlase. E tla solegela madirelo a a tshwanang le tlhokomelo ya boitekanelo, ditirelo, tlhagiso, ditoropo tse di botlhale, dikoloi tse di ikemetseng, thuto le boitlosobodutu. Molemo, ditšhono tse dišwa di tla tlhagelela mo tirong e e dirwang kwa kgakala, magae a botlhale le kgolo ya ikonomi le fa go ntse jalo, go samagana le dikgwetlho tse di jaaka tiriso ya maatla le khuetso mo tikologong go tla nna botlhokwa mo tirisong e e tswelelang.

Go tsena mo inthaneteng tsala ya me e tshwanetseng go tlhola gore network e akaretsa go le kana kang, e reke thulaganyo e e tshwanetseng ya tshedimosetso, e tsenye tshedimosetso ya cellular founu mo di-setting.

Go boloka tshedimosetso dirisa Wi-Fi, ela tlhoko tiriso, lekane tsa tshedimosetso ya lemorago, kgontsha ditiriso tsa go boloka tshedimosetso, elela ka botlhale, laisolola diteng gore o di dirise o se mo inthaneteng, lekanyetsa ditshwantshofatso tse di itirisang mo Wi-Fi, le go dirisa ditiriso tse di bolokang tshedimosetso.

Ke reka data, go reka data ka tlhamalalo gantsi go tlhwatlhwa tlase go na le go reka mowa le data ka go kgaogana. Segolobogolo mo badirising ba data e e bokete, dithulaganyo tsa data di naya go fetofetoga le maemo le boleng jo bo ntsi, fa di ntse di tila metsotso e sa tlhokegeng ya lentswe.

O ka abelana data ya founu ya gago le tsala ya gago ka go dirisa hotspot ya cellular founu, e e ba letlang go tsena mo inthaneteng le go romela kopo ya bone ya tiro ka email.

Dithulaganyo tsa data ya cellular founu di tla fetoga le tlhokego e e golang, e e ka nnang le dithulaganyo tse dingwe tse di senang selekanyo, ditlhwatlhwa tse di fetofetogang, dithulaganyo tse di rileng tsa five G le dikgetho tsa go fetola kgotsa go abelana tshedimosetso. Diphetogo tsa ditlhwatlhwa di ka ama boitshwaro jwa badirisi, ka badirisi ba ba bokete ba lebane le ditshenyegelo tse di oketsegileng kgotsa go tlwaela mekgwa e e maswe, dithulaganyo tsa ga jaana tse di senang selekanyo di farologana ka tlhwatlhwa le dikarolo ka dintlha tse di akaretsang lebelo la tshedimosetso, melelwane le dipharologano tsa ditlhwatlhwa magareng ga batshodi.

Difounu tse di botlhale di ka babalesega mo baithuting fa di dirisiwa ka maikarabelo, di neelana ka melemo e e jaaka didiriswa tsa thuto le tlhaeletsano, go fokotsa dikotsi tse di jaaka ditshetiso le go kgerisiwa ka inthanete, go tlhoma melelwane, go ela tlhoko tiriso, go ruta boagi jwa digital-e le go rotloetsa boitshwaro jo bo nang le maikarabelo go botlhokwa.